Ha e le hantle, ke bone di sa atleha tabeng ya hore ho ntso na le batho ba bangata ba ntse ba hloka mesebetsi. Ho ntso na le batho ba bangata ba dutseng feela ba sa iphumanele tjhelete. Empa hona ke bone hore Afrika Borwa nakong ena, e ne e etsa ona wa lefatshe wa bolo ya maoto. Batho ba bangata ba kgonne hore ba bone Afrika Borwa le ba bang ba kgona hore ba e etele.

Eya, ke bona e le papadi e ka kgonang hore e hodiswe haholo. Hoba jwale ditulong tse tshwanang le bo di-casino, batho ba ke ba kgona hore ba iketsetse tjhelete le bona ka ho bapala madaese ana.

Di-game tsena ke di nka ka bakeng la hore ha a sa etsa mosebetsi wa hae wa sekolo. Mme ke tla mo fa tsona di- game tsena ka di-weekend-e ha se na ona mosebetsi ona wa sekolo. Hoba jwale kelello ya hae, e se e shebane le tsona di-game tsena.

Ho bapala dipapadi ho bohlokwa haholo ho ba ha o no ba mmeleng haholo. Le teng o tla kgona hore masapo a hao a se ke ao sokodisa ha o ntso ya nako. Jwale ho bohlokwa hore motho a be na le ntho e totobetsang ka ho bapadisa mmele wa hae ho dipapadi.

Be ke tla re nna ba etele mafatshe a mang, ba kgone hore ba lo fumana boitsebo ka hore ba ka atisa jwang dipapadi tsena tsa bona. Mme ba batle le di-player-ra tse ding tsa kantle tse tlo kgona gore di ba rute ka tsona dipapadi tsena.

E bohlokwa haholo taba ena ho ba jwale e tla thusa bana le sekolong. E tla kgona le hore e thuse bana hore ba se ke ba etsa dithethefatsi. Jwale e tla kgona le hore mona setjhabeng sena se re phelang ho sona hore re kgone hore re thusane. Le bana ba shebane le dibuka tsa bona le ba shebane le sekolo.

Nakong ena ne ke finyella katleho papading ena ya rugby e ne ke e bapala. Ke le ka thaba haholo hoba ba ne ba se ba ngata hakalo batho ba ne ba bapalla moo e ne ke dula teng. Jwale e ile ya nthusa haholo taba ena ya hore ke bapale rugby, ke kgone le ho tsoselletsa ba bang ba batsho hore le bona ba kgone hore ba bapale rugby.

Mokwetlisi ke ena a tsebang gore ba tla kgona hore ba itshware jwang ka dinako tsohle. Mme ho bohlokwa hore ba mamele, ba etse sena sa a reng ba se etse hore ba iphumane ba se mathateng ka nako tsohle.

Rona ne re kgona hore re bapale ka ditopo ebile ne re kgona hore re nke majwe re betse dinonyana ka ona. Ebile ne re kgona ho iketsetsa dibolo ka di-plastic-e, re bapale ka tsona. Ntho eo e ne re thusa haholo re be na le tsela tsa hore re be na le dintho tseo re tla kgona hore re iketsetse tsona, re bapale.

Ke tla tlameha hore ba apply-e, ba tle ba tlo bontsha, ba tle le ntho e ka bang proposal-e e bontshang hore kannete ba etsa taba ena ya dipapadi. Ka tsela eo, ba tlo kgona hore ba fumane thuso mme ba kgone hore ba fumane tshehetso ka tjhelete hore ba kgone ho tswela pele ka dipapadi tsena tsa bona.

Ho tlo tlamehile hore motho eo a fumantshe hore a ka kena jwang tabeng eo ya papadi sa maemo a hodimo, e leng mabelo a dikoloi. Le ka jwalo ho tla tlameile o re a kopane le department-e ya sports-o hore e kgone gore e mo thuse ka ho phethahatsa toro ena ya hae.

Ke ikutlwa ke thabile haholo ka di-game tsena tse founung ya ka. Ho ba ke kgona hore ke qhale nako, ke kgona gore ke ithuse ha ke fumantsha hore ha hona letho le ke le etsang. Ke kgona hore ke di bapale di-game tsena, ebile di a nthusa le tsona hoba di na le bohlale tse di bo kenyang bophelong ba ka.